Izinzuzo ezibaluleke kakhulu zezempilo ezingakomzimba zokuhlanganyela emidlalweni yesikole ziningi kakhulu, futhi zingaba nomthelelo omkhulu ekuthuthusekeni impilo yabafundi. Okokuqala nje, ukuthuthukisa komzimba wonke, kulandela ukwehlisa izingozi, ukukhuluphala, ukulawula ushukela wegazi, ukuthuthukisa isimo somqondo, kanye nokuthuthukisa ibhalansi ukuhamba kahle nokuxhumana kwamathambo. Indlela yokulinganisa lezi zinzuzo, izivivinyo zomzimba, lokho kungenza-ke ukuthi ikusasa lomfundi ligcine lihlengekile libukeke lilihle uma engazicilonga nje naye ezinakekela ngomzimba wakhe njengoba isikole siyobe sizama ukusiza.

UNomalanga ngingamfaka ngey'ndlela eziningi kungaya ngokuthi kulaba abadlala ibhola likanobhutshuzwayo banangaki iminyaka. Uma bengaphezulu kweminyaka yakhe noma ukube bengaphansi, ngingathola abantu abaningi abathanda ibhola lakanobhutshuzwayo mase ngibabeka ngokweminyaka yabo ngokulandelana kanjalo kanjalo. Ngaleyo ndlela wonke umuntu engakhona ukudlala ibhola likanobhutshuzwayo nontanga bakhe, futhi wonke umuntu ejabule ekugcineni. UNomalanga engazizwa naye ejabule engacwasekile uma esedlala ibhola likanobhutshuzwayo kanye nontanga, ngokweminyaka neminyaka ngokulandelwana.

Uma ngithatha ukubheka isikhathi sakudala umuzwa engangiba nawo mina uma ngidlala imidlalo yesintu, kwakuwumuzwa wokujabula kakhulu. Lo muzwa ngangiwuzwa njalo uma ngizodlalela imizwa yesintu, ngangithanda ukugida kakhulu. Ibandla lonke lingishayele ihlombe livumise ingoma. Lo muzwa angikwazi ngisho ukuwuchaza ngendlela owawujule ngayo. Okwenza yonke into ngiyibone sengathi ingami, abantu bangishayele ihlombe, ngenze into engiyithandayo. Lo muzwa lowo uwona owawuthatha ungibeke emqondweni wokuthi le nto engiyenzayo iyona engidalelwe yona, ayikho enye futhi engiyoyenza kangcono.

Umdlalo wesintu osenziwa namuhla yiwo umdlalo wokusina ingoma. Ukugida akunakho ubungozi ngoba abantu benza into abayithandayo futhi bayenza ngaphandle kodlame, kanti umdlalo osuwavalwa ongasenziwa kwesanamhlanje yiwo umdlalo wezinduku. Lowo mdlalo wezinduku kudala wawumdlalo omnandi, udlalwa nje abafana noma yizinsizwa uma bezwana amandla, koda manje usuwavalwa ngenxa yesici sokuthi abantu sebewusebenzisela umuthi ukuthi manje bewazi ukuwudlala beshaye abanye. Sekufe abantu abaningi kabi ngenxa yalowo mdlalo, umphakathi kwezinye iy'ndawo wa-decide-a ukuthi awuvalwe lomdlalo, kanti umdlalo wokugida uwona osuthuthuke kakhulu, kwaziwa wona njengamanje ngoba kuwumdlalo onokuthula noxolo.

Umuzwa la, ongavela umuzwa ojulile, umuzwa oveza uthando. Njengoba ngizodweba into engiyithandayo, into engizojula ngiyicabange ngaphambi kokuthi ngiyidwebe. Le nto engizoyidweba yinto ekukhombisa ukuthi nginothando kangakanani ngale nto engiyidwebayo, indawo nje enhle engaphuma emicabangweni yami. Mase ngiyayihlobisa ibe yile nto engiyicabangayo. Umuzwa wenjabulo, umuzwa wothando ongase ube khona uma ngidweba lesi sithombe esisemqondweni.

Uma ngiwine neqembu lami, noma ngabe yini ekade siyenza sawina. Uma sengijabula ngithanda ukuy'thokozisa neqembu lami angithandi ukuy'thokozisa ngedwa. Ngiyeke ngihambe neqembu lami siye ezindaweni zokujabula sihambe siyoy'jabulisa, noma uma singayanga khona sizihlalele ngasemakhaya sijabule neqembu lami, ngoba wonke umuntu usuke esebenzile lapho. Angikuthandi ukujabula ngedwa ngoba angiyena umuntu othanda ukuhlala yedwa. Ngiyashesha ukubhoreka isizungu sithi fa ebusweni. Ngithanda ukuhamba neqembu lami engisuke ngiwine nalo.

Umsebenzi engangicabanga ukuthi uwubuwula ngisakhula ngesikhathi sakudala, ngangicabanga ukuthi umsebenzi wokuthengisa uyisiwula, ngoba angeke uvuke ekuseni uthi uyodayisela umuntu into akangeyithandi. Ngangicabanga ukuthi isiwula ngoba uma umuntu eyithandile into, uyena ozoyizela esitolo noma endaweni thizeni okudayiswa kuyona ahambe ayothenga into akayithandayo, koda ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi lo msebenzi uveza ukuhlakani bakho bokuthi ukwazi ukuthengisela umuntu into akade engayicabangi. Uveza ukuhlakani ngani? Uyakhona ukuchaza into oyidayisayo ukuthi le nto isebenza kanje nakanjena nakanje, usho okuhle kodwa ukuze abantu bethenge.